Molemo ke ho iphepa ka dijo tse fresh-e le tse phetseng hantle. Ho lema serapeng sa hao, ho o fa monyetla wa ho fumana meroho le ditholwana tse fresh. Tse senang di-chemical-e tse kotsi tse o thusang ho phela bophelo bo botle. Molemo o mong ho boloka tjhelete, ho itleleha dijo ho fokotsa ditshenyehelo tsa ho reka dijo mabenkeleng, haholoholo nakong ena eo ditheko tsa dijo di ntseng di phahama.

Ditlama di na le molemo wa phepo le wa ho phekola. Ka letsatsi le leng, ke ne ke kula haholo ka hlooho. Mme ke ile ka nwa moriana wa ditlama o entsweng ka motswako wa dipitsa le dinoko tse fapaneng. Moriana ona o ile wa nthusetsa ho kokobetsa bohloko ba hlooho, le ho ntlafatsa boemo ba ka ba bophelo bo botle ka kakaretso.

Ya pele, ho hlahloba dikgomo. Re tlameha ho hlahloba dikgomo tsohle ho fumana hore na ke eng e bakang ho kula le ho fokotseha ha lebese. Ngaka ya diphoofolo e tlameha ho bitswa hanghang ho fana ka thuso. Ya bobedi, kalafo le thibelo, hang ha re tseba sesosa, re tla fana ka kalafo e nepahetseng ho dikgomo tse kulang. Re tla boela re ntshetsa pele mehato ya dithibelo ho qoba ho ata ha bolwetsi ho dikgomo tse ding. Ya boraro, hlwekiso le bohlweki. Ho bohlokwa ho netefatsa hore dibaka tseo dikgomo di dulang ho tsona di le sebediswa tsa lebese di hlwekile ka ho fetisisa, ho thibela ho ata ha dikokwanahloko.

Ya pele ho kotula dinawa di kotulwa masimong, ha di se di butswitse hantle. Ya bobedi, ho hlwekisa le ho hlopha. Dinawa tse sa tswa kotulwa di ya hlwekiswa ho tloswa mobu e be di ya hlopha ho latela ho boholo le boleng. Ya boraro ho di lokisetsa ho kena ka makotikoting, ho latela mofuta wa dinawa le mokgwa wa ho di bolokwa. Ya bone, ho kenya ka makolokoting. Dinawa tse tse lokisitsweng di kenywa ka makotikoting a hlwekileng, ho tiisa le ho pheha makolokoting a tiswa ebe a phehwa ka motjheso o phahameng, ho bolaya di-bacteria. Ya botshelela, ho phodisa le ho boloka. Makolokoti a phehilweng a phodisa, ebe a boloka sebaka se phodileng.

Mabitso a diphoofolo tse nang le boya bo bongata dinku, dipudi, dikgomo tse dingwe mohlala, tsa Highland. Diphiri, ditswele, diphoofolo tse kang bo mink le bo fox. Se ka etswang ka boya. Boya bo ka etsa diaparo tse tse futhumetseng haholo jwalo ka jase, jeresi, dikobo, dikgwele, dimmete le dintho tse ding tsa ho futhumatsa.

Ya pele, ho theha lenaneo la thupelo. Hlophisa dithupello tsa ho ruta batho, haholoholo batjha ka dimela tse jewang le tse sebediswang meriana, le mokgwa wa ho di boloka le ho di lema ka tsela e tsitsitseng. Ya bobedi, ho ngola bohlale ba bona. Sebedisana le batjha ho ngola le ho rekota tsebo ena ya setjhaba ka dibuka. Dibaka tsa marangrang kapa di-video ho netefatsa hore e bolokeha bakeng sa meloko e tlang. Ya boraro, ho theha mekgwa ya moruo. Thusa setjhaba ho theha menyetla ya moruo ka ho rekisa dimela tsa naha kapa dihlahiswa tse entsweng ka tsona. Ho ntshetsa pele kgolo ya moruo wa lehae.

Monyetla o moholo ke ho fana ka ditshebeletso tsa bohahlaodi tse amanang le ho tshwasa ditlhapi. Jwalo ka maeto a ho tshwasa ditlhapi. Ho hira disebediswa tsa ho tshwasa ditlhapi kapa ho fana ka dibaka tsa bodulo tse haufi le letamo.

Ho fihlella boitsebiso le disebediswa. AI e fana ka monyetla wa ho fumana boitsebiso bo nepahetseng ka mobu, boemo ba lehodimo le mekgwa e metle ya temo, ho nolofatsa diqeto bakeng sa batjha ba sa tswa qala. Ho iketsahala ha mesebetsi. Diroboto le di-drone tse sebedisang AI di ka etsa mesebetsi e boima le e phethaphethang jwalo ka ho lema. Ho ho nosetsa le ho kotula. Ho lokela batjha hore ba tsepamise maikutlo ho diqeto tsa leano le boqapi. Ho laola dikotsi le ho ntlafatsa moruo ho kgahla batjha.

Mehato eo ke tlo e nka hore toro ya ka e phethahale. Ya pele, patlisiso le thuto. Ya bobedi, o fumana mobu. Ya boraro, moralo wa kgwebo. Ya bone, ho fumana dipeo le disebediswa. Ya bohlano, ho lema le ho hlokomela. Ya botshelela, ho kotula le ho sebetsa. Ya bosupa, mebaraka le thekiso. Ya borobedi, ho ithuta le ho iketsetsa ntlafatso.

Ya pele ho ntlafatsa mobu, manyolo a eketsa dikotlo mobung jwalo ka nitrogen-e, phosphorus-e le potassium tse bohlokwa bakeng sa kgolo ya dijalo. A boetse a thusa ho ntlafatsa sebopeho sa mobu e le hore o kgone ho boloka metsi le moya hantle. Ya bobedi, ho matlafatsa dijalo. Dijalo tse fumanang dikotlo tse lekaneng ho tswa manyolong, di hola hantle, di ba matla. Mme di kgona ho hana hanana le malwetse le dikokonyana. Sena se lebisa mokotulong e mengata le boleng bo betere ba dijalo.

Ya pele, ho pheha jwalo ka meroho, sepinatjhe se hlaha se ka phehwa jwalo ka meroho e meng. Hangata se phehwa le nama, kapa se ka phehwa feela ka oil-e le letswai. Ya bobedi, ho sebedisa ka sopho le . Se ka eketswa ka ho sopho le tse fapaneng ho eketsa tatso le phepo. Se na le di-Vitamin A, Vitamin C, ione, tshepe, calcium.

Ha dijalo tsa ka di se di le maemong a matle polasing, ke tla di rekisa ka ditsela tse fapaneng ho netefatsa hore di fihlella bareki ba bangata. Le hore ke fumane theko e ntle. Tsamaiso ya dijalo mmarakeng. Ya pele, mmaraka wa lehae. Ya bobedi, dimmaraka tse kgolo. Ya boraro, ho rekisa internet-eng. Ee, ke tla dumella baahi ba tle ho reka ka katloloho ho nna polasing. Sena se na le melao e mengata. Ya pele, dijalo tse ntjha. Ya bobedi, theko e tlase. Ya boraro, kamano le setjhaba.